Loko xitimela xi hlwela a kuna lexi ni nga ta xiendla handle ki xi yimela xi fika.

Mina ku khandziya ka mina switimela a ndzi swi tsakela swinene na sweswi na swi rhandza kambe laha ndzi tshamaka kona a swi kona.

Ntirho wa nkombo lowu munhu loyi a fambisaka vupfhumba ndzi ta ngheni ndzi dyuhara ndzi endla kukoma vapfhumba laha ku nga na byi swiharhi swo karhi va vakomba leswaku va nga fambi hi ndlela yihi.

Swiphiqo leswi swi hlanganaka na vadyuhari ka swo famba swa mani na mani hikuva swo famba swa vona swi ri henhla ngopfu laha vadyuhari va nga kotiki ku khandziya.

Xo sungula lexi faneleke xi endliwa hi ku va ku eka ku ri akiwa switichi swa kahle swa mabazi na vanhu va nga ta ta ta ku tshama kahle ndzutini va nge vi na mpfula va ta va va kote ku va va hlayisekile.

Ndzi vona ku ri vutlhari hikuva na vona vachayeri lavan'wana va fanekele ku tolovela ku famba eka magondzo ya lawa.

Loko u lava ku va mufambisi wa vapfhumba va fanekele ku tiva leswaku ndhawu leyi yi tirhaka ka yona yi tirha hi yini leswaku na loko vapfhumba va fikile va ta swi tiva ku ri hi ta ya ka mani a ta hi pfuna ku famba ndhawu leyiwa.

Lexi vangaka ku tala ka vanhu eswitimeleni i ku va ku ri mintsengo ya swona ya le hansi nakona ku swi hunguta swi lava ku tshama ku ri na xitimela endzhaku ka khome ra timinetse rin'wana na rin'wana.

Leswi swi kurisa ikhonomi hikuva loko va karhi va lomba mimovha va hakela mali yi sala kwala mabindzu ya kwala tikweni.

Ku papalata vugevenga etindhawini ta vaendzi swi lava leswaku ku ta ku ri na varindzi laha va nga na ntokoto eka timhaka ta vurimi.

Vutleketli byi nga antswisiwa hikuva xin'wana na xin'wana swo famba xi va xi ri na munhu loyi a tivaka i swa vaendzi leswaku a ta va komba tindhawu le bya fana nakona a famba eka tona leti ti nga ri ki kona ematikweni ya vona.

Xivangelo lexikulu xa madzolonga ya mathekisi eAfrika-Dzonga va van'wamathekisi va rhandza mali hi ku tlula bindzu ra vona or ku tlula vanhu lava va tleketlaka.

Leswi swi nga vuyerisa vaaki hikuva swi ta endla leswaku va kota ku ku mitirho swi ta endla leswaku ku tshama ku ri na vapfhumba va la tikweni hikuva swi tava swi olovile ku fika eka ndhawu yaleyo.

Xipfuno lexi kulu ku nga va ku ri va kota ku hayara ti-helicopter leti ndzi nga ta famba ehenhla ti ka ra tikhomba vaendzi kumbe vanhu hinkwavo lava va nga na ku navela ndhawu yeleyo.

U fanekele ku va u khome pasi leswaku hi ta vona leswaku mo pfumeleka ku kuma ku va ti hakela hungutiwa ke loko swiritano loko swi fanele u ta hunguta ntsengo wa wena.

Swi hlayisekile ni tirhisaka Uber navusiku ntsena yo kota ku langutisa leswaku munhu loyi a tleketlaka hi yena loyi a nga tsariwa eka epu na naswona u fanele u send-ela van'wanyana link ya kona leswaku va ta vona ku ri u famba kahle na.

Mhaka ya ku tumbuluka ka bolt ayina ntshikelelo ngopfu eka mathekisi hikuva mathekisi navusiku a ya tirhi ngopfu na kona mathekisi a ya koti ku nghena tindhawu tin'wani ta le malokixini a eka switarata leswikulu.

Nkarhi wun'wani na wun'wani lomu a nga endzela ndhawu ya ndzhaka ntsena loko swa maxelo swo pfumela loko swi nga pfumeli hi swona swi nga ta endla .

Vadyuhari vo tala a va fambi hi swo famba swa mani na mani swin'wana swa swona a swi khandziyeki swi le ehenhla ngopfu ene a va koti ku fikelela va vhela va tibyela ku ri va ta rhuma vanhu valava ti salela ekaya.

Minxavo ya mpfhuka lowu fanaka yi hambana hi tindlela leti fanaka xo sungula swi ya hi ku u famba nkarhi munhu loko u famba nampundzu a swi durhi ngopfu kambe loko u famba navusiku xa durha xin'wana swi endlaka ku ri swi durha loko ku ri na mpfula or maxelo yo biha.

Vukorhokeri byo hlawuleka byo fambeki vanhu lavakulu na lava dyuhaleke byi kota ku famba namuntlha mani na mani swi tleketla vanhu hinkwavo kambe ku va kona ka swo famba swin'we tleketlelaku vanhu lavakulu swi nga tlherisa yi olova swinene eka vadyuhari loko vaya ku holeni ka mudende.

Leswi swi endlaka leswaku ke pfukiwa namixo i mhaka ya ku lomu ku tirhiwaka kona na lomu vanhu va tshama kona kule na kona kambe a kuna lexi va nga ta xiendla handle ka ku ya tshama emadorobeni loko ku ri va ta kota ku va kusuhi na le entirhweni.

Mintlhotlho leyikulu leyi ku famba hi mathekisi eAfrika-Dzonga i madzolonga lawa yavaka hikona swin'wana i ku va thekisi yi karhi yi famba yi karhi yi yima yi karhi yi tleketla vanhu.

Ku famba hi xitimela a swi hlayisekanga ngopfu hikuva xitimele a swi tala ku tlula mpimo kambe emabazini loko bazi ri tele va kota ku pimela vanhu va yima loko ri tele ngopfu vange emathekisini ni pfumeleriwangi .

Xiphiqo xin'we lexi vafanele va langutanaka na xona eka xitichi xa mathekisi xin'we tala hikuva ku tele vanhu ku tlula mathekisi leswi endlaka ku va na tilayini to leha.

Makhombo lawa fambisanaka na mathekisi hikuva van'wamathekisi va tsutsumisa mathekisi ya vona swinene va jahele ku tlhela va vuya va ta tleketla vanhu van'wanyana.

Ku antswisa xiyimo xa vadyuhari exitichini swi lava leswaku ku va na layini ya vadyuhari ntsena leswaku swi ta va olovela.

Ku engeteriwa ka swiporo eka magondzo ku ta hunguta na tinghozi ku hunguta na ku tala ka milawu epatwini.

U nga va pfuna hi ku va u va nyiketa makhadi kumbe ti-tag to kota ku khandziya mabazi loko va lava ya ku ya kun'wanyani swilo leswiwani va nga nyikiwa swona hi siku ra mudende wa vona.

Mhaka yo hakela ti-tollgate ni vona yi ri kahle swinene hikuva mali leyiwani hi yona vanhu va yi kumaka loko va vile eka nghozi ya movha nakona mali leyi va yi hakelaku loko movha wo tshuka wu onhakile wa kota ku fonela va tollgate leswaku va ta ku pfuna hi mafurha ya movha kumbe hi ku koka movha wa wena wu ya laha wu nga ta lunghisiwa kona.

Vukorhokeri lebyi ndhawu leyinene yo yima eka yona yi faneleke yi byi nyika vafambi i ku va va endla leswaku mati ya nga xavisiwi va fanelekele va nyikiwa mahala hikuva tindhawu letiwani ti tala ku durhisa mati swinene.

Mabazi ya xiyimo xa le henhla ya kahle swinene loko swi ta eka vuhlayiseki bya vafambi ya va fambisa kahle ya tlhela ya va tshamisa kahle hikokwalaho vanhu va rhandza wona hambileswi ya durhaka.

Loko u ri ka riendzo ro leha na n'wana u fane u ti lulamisela hi ndlela leyi loko u ri mutswari u famba u n'wi xaveriwile swakudya na swiwitsi swo dya swona laha ndleleni u nga n'wu niki mati yo tala hikuva a nga karhata a lava ku yimisa bazi kumbe thekisi.

Swiporo swo tala a swa ha ri ka xiyimo xa kahle hikuva vanhu se va sungula ku tsemela swiporo va yiva va ya xavisa tinsimbhi ta kona swi endla leswaku swiporo swi nga swi nga ha hlayisekangi kahle.

Ku lulamisa mhaka leyiwani swi lava leswaku ndzawulo ya vutleketli yi teka tilayini letin'wani ta tlhelo lerin'wani ti nga talangiki yi lomba leti ti yaka a ndhawini leyi nga tala swinene.

Loko hi nghena eka xihahampfhuka mindzhwalo ya hina yi fambisile hi ndlela leyi fambisiwaka hi yona kambe loko hi fika lani a hi yi kumangi se ni kombela ku tiva leswaku ku nga va ku endleke yini yi nga va ya ha ri kuteni kumbe yi sele leni a hi nga khandziya kona xihahampfhuka ke.

Swivilelo swa mina swa vuhlayiseki ku tirhisa vukorhokeri bya Bolt kumbe Uber i ku va vachayeri va kona va khutuza vakhandziyi kumbe vachayeri va kona va yiva vanhu va ya va endla swo biha.

Ni rhanga ndzi languta matalelo ya xona kumbe loko xi ri eka xiyimo xa kahle hikuva loko xi nga ri eka xiyimo xa kahle hi xitalo na vukorhokeri bya kona byi va byi nga ri lebyinene.

Tihakelo loko ti tlakuke hi xitshuketa ta kanganyisa swinene hikuva vanhu va tolovele ku hakela tihakelo to karhi kambe loko ti ti khuphuka hi xitshuketa swi va swi tika swinene hikuva vanhu va tolovele ku hakela leswi va hakerisaku swona.

Ku famba hi freeway swi kahle swinene loko u famba mpfhuka wo leha hikuva u hatlisa u fika laha u yaka kona.

Mintlhontlho leyi vanhu va hlanganaka na yona ngopfu i ku va va nga tivi leswaku ti-smart card letiwani va ta ti cinca kwihi ku endla leswaku va ta kota ku khandziya bazi hikuva vanhu va tolovele ku tirhisa mali va hakela loko va nghena ebazini.

I ku endlela leswaku vachayeri lavan'wani va mimovha leyitsongo kumbe tilori letin'wani va kota ku vona malehelo ya lori navusiku kumbe nanhlikani kumbe loko ku nga vonaki kahle.

Vachayeri va mabazi vo tala va terekisiwa hi ku va va nga holi mali yo fanela va telekela leswaku va ta kota ku kuma mali yo tala ku kota ku hlayisa mindyangu ya vona.

Ku hambana exikarhi ka buloho na thanele hileswaku buloho u famba ehenhla ka raha kambe thanele u famba endzeni ka rona.

Swi nga pfuna swinene hikuva vadyuhari vo tala a va ha swi koti ku yima hi voxe kumbe ku yima nkarhi wo leha.

Ndzi nga hlamusela leswaku ni hlwerile hikuva ku na xitereka xa mabazi ene laha ni tshamaka kona ku va ni kota ku fika entirhweni ni fanekele ku famba hi bazi.

Ku va muchayeri a nga karhali ku tlula mpimo loko a karhi a chayela bazi ro famba mpfhuka wo leha u fanekele ku va na mupfuni leswaku va ta pfunana loko wun'wani a karhele.

Loko ni fanele ku hlawula exikarhi ka ku tsemekanya swifundza hi bazi na vukorhokeri byin'wani byo famba ni nga langa ku famba hi xihahampfhuka hikuva xi fika hi xihatla.